Dimela tse sa hlaheng hohle ke dimela tse kang sefate sa panana kapa sefate sa lamunu.

Ke ba kgothalletsa hore ba boloke tjhelete ha ba e fumana mme ba kgone hore ba ye dikolong ba lo qetella dithuto tsa bona.

Ke ka hore polasi e nyenyane o tla bo sena boikgethelo ka hore o ka sebedisa sebaka se feng ke ka hoo o tlo kopana le dikotsi tse ngata.

Diphoofolo tse nang le boya bo bongata ke diphoofolo tse kareng nku, pudi le kgomo. Ka ho sebedisa matlalo a ona ho etsa tse ding tsa diaparo.

Ha o le sehwai sa polasi, maemo a ka o sitisa a lehodimo ke ha pula e ka na ka sefako mme ya ko o senyetsa tse ding tsa dijalo tsa hao.

Dipeo di a rekwa mme di sebediswa ho lema.

Tjhe, ha ke bone bohlokwa ba ho kenya dijalo tlasa insurance hobane ke ntho eo ka iketsetsang yona ha dijalo tsa hao di o fa mathata.

O ka iketsetsa tjhelete ka hore ha se di le maemong a hantle a hore o ka di kga, o ka di kga mme wa di rekisetsa batho.

Cotton o ka e bona ka ho sheba setempe sa seaparo seo o se apereng.

Diperekisi di jewa ho tloha kgweding ya Hlakola ho leba dikgweding tse ding mme ho omisa diperekisi, di omiswa e le ho etswa mangangajane.

A ka kgona ka hore a leme dihwete mme a fepe mmutlanyana oo dihwete tse a di jetseng.

E na le melao ya hore o ka qala kgwebo ya polasi jwang mme o ka e hodisa jwang hore e tswellepele.

Ka ho kampela polasi ya hae ka thata hore ho se ke ha fihlela lotho dijalong tsa hae.

Moo ho fumanwang boitsebiso bo eketsehileng teng ho ka o thusa ka hore o tlo tloha mono o se o tseba tse ding tsa dintho tseo o ne o sa di tsebe mme o tlo kgona hore le wena o iqalle e nngwe ya kgwebo ya hao.

Nka mo eletsa ka hore a shebe sebaka seo a jalang ho sona pele a ka lema ho sona.

Ke tlo qala ka dipeo mme le disebediswa tse sebediswang ho hlaola mme ka qetela ka makoloi a sebediswang ho lema.

Nka mo eletsa hore a lo nka pampiri eo ka pele ka potlako hore nna le yena re tswellepele ka ho sebedisana.

Ke hore ka mehla le mehla o hlokomele dijalo tsa hao mme o nne o di hlodise hore ntse di ya hantle kapa hampe.

Ke hore moroho e ntlafatsa mmele mme o keke wa tshwarwa ke mafu a mangata.

Ba batla ho finyella ka hore dijalo tsa bona di tswe di le maemong a lokileng.

Dimela tse sa lokelang ho jewa ke dimela tse kang bolekgala.

Ka hore ba tsebe tjhelete eo ba e etsang hore ba kgone ho patala basebetsi.

Ke nwele setlama sa phate ya ngaka mme se kopantswe le lengana.

Naha ya ha borona ile ya nkuwa ka hore ho no se ho tletse matswantle, e le ona a butseng dikgwebo.

Ka hore ho bulwe dikolo tseo e leng tsa technology feela.

Ba ne ba etsa nama e bitswang dihwapa.

Dijo tseo ke di jang di lemuwe ke nna ka hore ke bona dijo di se di tura mabenkeleng.

Ka hore ba tsebe maemo a lehodimo letsatsi le letsatsi mme ba be le seo ba tlo sirelletsa dijalo tsa bona ka sona.

Mehlala e meng e etswang metse toropong ke cucumber le brocoli.

Ke ka hore difate di thusa ka tse ding tsa dintho tse ngata.

Ke ntho e lokileng haholo ka hore re ka kgona le ho itokisetsa naha ya borona.

Ke dirapa tsa nnete ka hore ho keke ha behwa ntho e siko leboteng.

Di di ka thusa ka hore di a kata mme ha ho be le botsotsi.

Re a ba hloka ka hore ke bona ba tsebang ka tsa ditemo hobane ba phetse mehleng ya kgalekgale.

Moroho le ona ke sejo se ka bolokang dijo kapa ditapole.

Tjhe, e keke ya sebetsa hobane motho e mong le e mong o tla be a etsa seo a se ratang.

Ba ameha ka hore le bona ba reka peo le disebediswa tse sebediswang ho lema.

E thusa mabenkele a maholo ka hore a lata dijo moo mapolasing.

Ke hore diphoofolo le tsona di a lemala mme di hloka ho hlokomelwa. Ke ka hoo ho nang le dingaka tsa diphoofolo.

Ke dikgoho tse etsang mahe kapa tse hlabuwang ho etsa nama.

Ke hore toropong ha ho na mapolasi kapa moo ho lemelwang teng.

Ke ne ke nka thabela ho ba le motjhini hobane e etsa tse ding tsa dintho di be bobebe.

Lebaka e kaba hore ha ba patalwe hantle.

Dimela tse sa rateng metsi a mangata ke dimela tse kang moroho, tamati kapa dihwete.

O ka etsa mekgabiso diaparong ka ona.

Ka hore ba kopane, ba reke peo mme ba kopanele .

Ee, ke na le tsebo hobane matekwane a ka sebediswa ho fodisa sefuba.

Ha o le rapolasi o tlameha hore o dule o bolokile dipeo ka hore ha dijalo di ka senyeha, o kgone ho jala hape.

Ke ne ke nka iqalla kgwebo ya polasi mme ke kgone ho rekisa dijo.

Ho ka rutwa ka nako e ntle ya ho lema kapa bona boemo ba lehodimo.

Leqhubu la motjheso ha le se le atometse ho tlameha hore dijalo di kwahelwe ka seili hore di se ke tsa tjha.

Letlalo la diphoofolo le ka etsa diaparo kapa dieta.

Ke tlo mo botsa hore hobaneng a nrekiseditse polasi eo mme a tseba hore e keke ya nsebelletsa.

Ba a omisa mme ba a tlohelle moo nako e telele ba sa etse letho ka ona.

Ke hore ha dijalo di se di hlahile nka kotula mme ka di boloka ka moo ka sebakeng seo.

Ka hore boramabenkele ba hafole ditheko mme ho kgone hore tshebedisommoho e tswellepele.

Ho tlameha hore mobu wa hae o be o le maemong a hantle mme a ntshe le dijalo tse bonahalang, tse matlafetseng.

Ho etsa dihwapa ke ho nka nama e tala mme o e noke mme o e omise matsatsi a mangata.

Tjhe, ha ke na thahasello hobane ba bitsana ha ba hlokana feela.